Indlela iynhlelo zokudlala eziku-inthanethi phecelezi, online gaming ezingakhuthaza ngayo ukuthi abafana kanye namantombazane bebambe iqhaza emidlalweni leyo, kungaba ukuthi besebenzise i-social media ukuthi bekhangise iy'nhlelo zabo lezi zokudlala eziku-inthanethi. Bekhangise besebenzise ubuso bamantombazane noma besebenzise amantombazana nabafana bebaveze beqhudelana ngale mdlalo, ukuze bezobona-ke bobabili lobu bulili ukuthi hhayi bonke nje bafanelwe ukuthi balokhuza, badlale. Futhi-ke ukubamba iqhaza kwabo nje kuyalingana. Kuyalingana nje ukuthi intombazane noma umfana koda nje, bonke bafanelwe ukuthi bedlale

Iy'nyathelo ey'ngathathwa ukuqiniseka ukuthi abafundi abavela kubo bonke ubulili , amakhono namasiko bazizwa bemelwe ngokulinganayo, kungaba ukuthi ikakhulukazi labo abay'bona bengamelelekile kahle hle ngokobulili kumakhono athile namasiko athile. Kube wukuthi kuvuleka, kuvulwa amathuba okuthi nabo bekwazi ukuthi bengene lapho, bekwazi ukuthi bemele abanye bobulili obufana nobabo. Kungaqala nje kuqinisekiswe lapho ukuthi labo okubonakalayo ukuthi abamelelekile kahle, kuleyo ndawo noma kulawo makhono noma kulawo masiko, kuke kuvulwe amathuba okuthi befakwe lapho ukuze bekwazi ukuthi bemele labo abawubulili obufana nobabo. Kungathi nje kuqale lapho kuqala.

Ngicabanga ukuthi ezemidlalo kanye nemfundo kufanele kube imfundo ebekwa phambili, imidlalo ize ngemuva. Kodwa kube ukuthi ithuba lokuthi abafundi bethole ithuba lokuthi bey'bandakanye emidlalweni nayo ibalulekile ukuze kuzoqeqesheka amakhono abo. Kodwa imfundo kufanele kube yiyona ehamba phambili kuqala, ngoba iyona engabalekelela kakhulu ekuthenini bethole amathuba emisebenzi. Kodwa-ke kufanele kodwa ukuthi nezemidlalo nazo zivuleleke ukuze, ngoba angeke kwazeke phela ukuthi yini mhlawumbe umuntu engamphumelelisa ngqo ngoba bakhona abaphumelelayo, kwezemidlalo bephumelele, bekwazi ukuthi kube indlela abay'philisa ngayo. Koda-ke imfundo yona kufanele kube yiyona ehamba phambili.